Wa antswisa hi ku langutisa mitlangu hi mikarhi hinkwayo loko yi kha yi tlanga.

Ina yi nga fikelela ku va mitlangu leyikulu hikuva na vona va va va ri ku tlangeni ku tiyimisela.

Loko ku ku na leswi a ni fane ni va komba swona ku komba ku a ni na nandzu ni nga va komba ni tlhela ni va hlamusela ni va byela ku mina a ni endlanga nchumu ni munene naswona a ni na nandzu.

Ku fane va amukela va nga zi va vulavula swo tala va ya mahlweni va kha va tlanga.

U nga sungula bindzu ra inthanete ra ku endlisa tikhopi kumbe ku pfuna vanhu hi swa tikhompyutara, kumbe ku faka va mavonela kumbe lavakulu va ta vanhu va ta vona tibolo kumbe mitlangu na swo hambanahambana.

Swi lava u tshama u kha u swi tiva ku u endla bindzu, u tsala minkarhi ya ku u swi tiva ku leyi i minkarhi ya ku ni endla bindzu ni kota ku kuma mali leyi i minkarhi ya ku na hungasa.

TikTok na yona wa kota ku endla mali u kha u endla na Facebook, wa swi kota na yona na inthanete wa swi kota ku u tirhisa u va u kha u hlamula swivutiso kumbe u kha u endla ti-project.

Wa va byela vanhu u va byela ka inthanete ka WhatsApp u va hlamusela hi nkoka wa bindzu ra wena na ku u ri endla njhani.

A nga a nga tirhisa inthanete a va komba ka TikTok ku yena u endla yini a va komba na le ka Facebook va ta n'wi sapota vanhu vo tala swa manguva lawa ku tirha ngopfu swa inthanete.

U ta rhanga hi ku byeletela vanghana, a va byeletela ka TikTok, a va byeletela ka WhatsApp a va byeletela ka Facebook u ta va kuma makhasimende.

Ku u fanele a rhanga a pfula akhawunti ya TikTok, u ta endla tivhidiyo kwale a va komba a va komba ku yena u u tirha yini u lava ku endla yini. Ivi a ta ka Facebook a endla akhawunti na kona, na le ka WhatsApp na le ka Linking.

Hi miehleketo ya endla na le ka Facebook va xavisa na le ka TikTok na le ka Pin Interest.

U fanele ku na ku navetisa bindzu ra yena eka Facebook na le ka TikTok.

Va famba eka ti-brand va ya va ya va kombela ku va navetisela swilo leswi va swi xavisaka, ivi ti-brand ti va nyika ivi loko va hetile va navetisa vanhu va kota ku va xava.

WhatsApp yi kahle, Facebook yi kahle, TikTok yi kahle, na Twitter yi kahle.

Hikuva ku vana vo tala va tsakela swa mitlangu va dyondza swo tala ende yi tlakusa ikhonomi ya tiko.

Swi endla ikhonomi ya haleni Afrika-Dzonga yi tlakuka, kumbexana hi kota ku va na mali hi vamabindzu hikuva va kota ku va ta va ta xava swilo leswi endliwaka haleni Afrika-Dzonga, va ta va ta tlela haleni vamabindzu va kota ku va endla mali.

Hi ku vona ku ta fanele ku na vo va tikumela ndhawu yo laha nga ta tshama kona loko va ta va matiko mambe va ya va ya tshama ka ndhawu ya vona, kumbe va ta va ta tlangela ka swivala mitlangu swa hina hi kota ku hi ya hi ya va vona.

Swi na mbuyelo wukulu hi ku va ta va ta tirhisa mali ya vona haleni va xavetela swilo va tlela haleni va fambafamba, hi kota ku na hina hi kota ku ikhonomi ya haleni yi tlakuka hi ku vanhu va matiko mambe va va va ta haleni va va va ta va tele.

Ina yi vile na ikhonomi ya kahle hikuva vanhu vo tala va xavisile va endle swilo swo saseka va endlela vanhu va matiko mambe.

Vanhu vo tala va scam-iwe ngopfu hi inthanete vo tala ku ku fana na vanhu va xisati va hlangana na vanhu ka ma-Facebook ivi rin'wani ra masiku loko va hlangana na vona vanhu lava va hetelele va va dlayini.

E-e ni nge pfumeli hikuva vanhu vo tala ka inthanete va dlaya vanhu inthanete a ya ha tshembisi ni nga n'wi tshika niku a fambi a ya hlangana na vona u kuma ku ri i swigevenga vanhu lava.

N'wana wa mina ni nga n'wi byela ku loko a nghena ka inthanete a nga zi a nghena ka Facebook a nghene ka inthanete a tlanga swa ti-game kumbe a hlaya swa xikolo.

A wu fanelanga ku u tshama u ri ku tlangeni u tlangisa khompyutara kumbe riqingho ra le nyongeni u kha u tlanga ti-game hi ku swi ta ku dlaya matihlo rin'wani ra masiku u nge koti ku tlela kahle navusiku.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikokwalaho ka ku vatukulu nkarhi wo tala a va ha tshami na vokokwani, vokokwani va tshama makaya vatukulu va tshama a Joni minkarhi yo tala naswona vana va hi ku tlangisa tifoni.

Hi ku vana va masiku lawa a va twi a va la ku byeriwa nchumu va lava ku voho ku va byela hina hina hi yingisela voho na swa tidyondzo a va ha swi landzeleli ngopfu hi mhaka inthanete na ti-smartphone na vanghana.

I xitumbelelwano xitumbelelwani.

Yi pfuna vana ku va kota ku va tlanga na vana van'wani va twisisana hi xivana ku n'wana loyi i munhu wa njhani u kota ku tlanga na vana u ndla yini naswona va kota ku va build-a teamwork.

Avuxeni ni rhandza ku ni nga mi byela hi hi TalkTag leyi u kotaka ku u record-a kumbe u hlaya tsalwa ro tsaliwa u hlaya hi swona ni kombela ku mi ni landzelela kumbe ni ni mi share-la linki leyi nga linki leyi nga la hansi leyi ni yi share-ka ni kombela ku mi yi tirhisa ku kota ku mi landzelela hungu leri ra .

vatswari ni vana va nga swi tsakela ku hi tlanga ntlangu wa ku yimbelela ntlangu wa ku yimbelela ku u swi tiva ku yimbelela a risimu leri ri yimbeleriwa hi artist yini.

Caster Semenya u sungule ku tsutsuma a ha ri xikolweni a ha ri ntsongo hi loko a kula naswona a kha a ya mahlweni a tlanga ti tona ti-athletics ku ze a ya fika la a nga kona sweswi.

Vanghana va mina a ni hleketa ku hi nga endla research ya ku hi famba hi tiva ku tixopeni a tixopeni ku na yini va xavisa yini.

Mina leswi ni tsakisaka i bolo bolo ra ni tsakisa swinene bolo hi ro ri ni tsakisaka.

Hi loko a hi tlanga xitumbelelwana na vanghana va mina na ha kula a swi ni tsakisa swinene.

A ni ta tumbuluxa ntlangu wa basketball na netball hi ku vana vo tala na va vona ku va hungukile a va le ku endleni ka ti-sports va endla swi swo biha naswona basketball na netball i ntlangu leya kahle.

Swi endla ku u tshama u kha u hleketa swi swa kahle u kota ku kula u ri na na mihleketo leyinene.

Ya ntlawa hi ku ni va ni hlangane na vanhu vo hambanahambana ni kota ku ni nga hleketi swi swo swo tala ni kota ku ni share ti ti-ideas na vona.

A ni ta navetisa hi ku famba emavhengeleni na xipikara ni kha ni vulavula kumbe eka phephahungu kumbe eka rhadiyo.

Yi endla ku u nga hleketi swo tala u tshama u kha u tsakile u swi tiva ku u na vanhu lava u cincaka miehleketo na vona.

I ku emahetelelweni swin'wani swi va swi nga heleli kahle va ku helela ku ri ku na tinyimpi vanhu va kha va lwa.

A ni ta swi siva hi ku ni zama ku ni vulavula na vona va nga .

Vo tala va lava ku swirhapa swa vona swi tshama swi kha swi basile naswona va va lava ku byala swibyariwa.

Ni nga n'wi tsundzuxa ku a kume hinkwaswo leswi fane a swi tirhisa naswona a ti sivelela nghozi a nga zi a ti vavisa.

Hikuva u va u nga hleketi swo tala u va u kha u tsakini swi endla ku u na mihleketo yo tshunxeka.

Swi pfuna ku mi tshama mi tsakini naswona miri na vudyelana bya kahle na vakokwana.

Ku fanele ku ku dyondzisiwa vana agriculture ku swibyariwa swi byariwa njhani.